Nna ga ise nke ke pagame sefofane. Ebile ke tshepa gore 'tsatsi le ke tlo se pagamang ke tla ikutlwa ke itumetse, gonne ga ke eletsa go utlwa gore sefofane se jang.

Nna nka rata go pagama sefofane le nna ke toro ya me go tloga ke sa le monnye. Nka rata go pagama se se bidiwang First Aid class. Ka ipotsa gore sefofane se jang nka itumela thata fa nka se pagama.

Ka fa ke setse ke buile ga ise nke ke palame sefofane. E fela ka mokgwa ke naganang ka teng, ke nagana gore o tshwanetse a dire kopo kgotsa a book-e gore o batla go pagama sefofane. Fa a fetsa o tla tshwanela go ya kwa teng kwa go pagamiwang difofane. E fela o tshwanetse a be le ditlamelwana tse di rileng tse di mo letlang gore a ye kwa nageng eo ya Nigeria. Fa a fitlha kwa go namelwang difofane ba tlile go lekola dipampiri tsa gagwe tse a di tsereng.

Ke akanya gore dibese tsa mo teropong ya me di tsamaya sentle ga di na mathata. E fela le fa e le gore di na le go latela, go nna thari. Tsona di siame di fitlhisa motho kwa a yang ebile di mo tsamaisa ka mokgwa o ba builweng gore di tla go tsamaisa ka gone. Tsone ga di na mathata di siame ebile di siametse tsela.

Ga ise nke ke dirise karata eo e botlhale ga ise nke ke na le lebaka ke ise nke ke palame bese. La bofelo fa ke ne ke palama bese ne go santse go dirisiwa yone pampiri eo. Ke akanya gore mokgwa o ba o dirisang o botlhale wa karata eno, o tla dira gore bonwenwe bo le bontsi bo seke ba diragala.

Ke akanya gore mokgweetsi yo o siameng wa bese o dira ke gore fa a fitlha ka nako ebile a kgweetsa bese ka letsatsi le letsatsi. Bakgweetsi ba dibese ba thusa batho ba ba yang ditirong thata gonne ba dira gore ba fitlhe ditirong ka nako ebile ba fitlhe tirong ka letsatsi lengwe le lengwe.

Dikotsi tsa go tshwana le gore batho ba ka gobala kgotsa go lemala ebile ba ka palelwa ke go fitlha kwa tirong. Go ya ka nna batho ba ba yang tirong ba amega thata fa badiredi ba dibese ba sa ye, ba le mo di-strike-eng gonne ga ba kgone go fitlha tirong letsatsi leo kgotsa o na matsatsi ao a ba tshwanetseng gore ba ye tirong. Ebile o fitlhela ba setse ba rekile tsona di-ticket-e tseo tsa bese, ba latlhegelwa le ke madi.

Nagana gore dibese di tsamaya ka nako e e rileng gonne, badiredi ba dibese kgotsa bona bakgweetsi ba dibese ba beetswe nako e e leng gore ba tshwanetse ba tsamaye ka yona. Ebile ba a itse gore ke mo nako e e leng gore batho ba le bantsi ba tsamaya ka yona fa ba ya ditirong kgotsa fa ba ya kwa ba yang. Fa bese e nkeme ka dinao nka fetola ka batla go pagama se namelwa se sengwe jaaka yona thekisi.

Nnyaya, ga ise nke ka silwa ke bese ka ntlha ya lebaka lengwe. E fela ke kile ka emela bese lebaka le le leele ke ntse ke eme ise senke e fitlhe yone e fitlhile thari.

Ee, go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese. Batho ba le bantsi ba ne ba palelwa ke go fitlha kwa ba tshwanetseng ba fitlhe jaaka kwa ditirong le gona kwa dikolong ka nako. Fa go na le ditshupetso bapagami ba amega gonne ga ba kgone go fitlha ko ba tshwanetseng ba ye ka nako. Ebile ba kgobega maikutlo gonne go ema e le gore ba eme lebaka le le leele.